Ke nahana hore mmuso o tshwanetse ho hira batho ba bangata, ba tlamehang ho sebetsa mapolasing. Hape mmuso o tlameha ho aha matamo a maholo a metsi hore, dipompo di kgone ho nosetsa dijalo tsena tse re di jang Afrika Borwa bophara. Dipoleke tse ding di hloka metsi haholo. Jwale re tlameha ho sebedisana mmoho. Mopresidente a re thuse ka tsa tjhelete ho aheng mona.

Eya, mane Stellenbosch dipolasing tseno tsa ho etsa morara tsa ho kotula morara. Batho o ka etsa tjhelete e ngata haholo ha o ka sebedisa morara ono ho etsa jwala ka bona, bo kang wine. Wine ke ntho e rekuwang e bile e ratuwa ke basadi, haholoholo. Jwale wine eno ha e sebediswe hantle, e newe ke batho ba itseng ba dilemo tse ka tlasa ho eighteen ha ba tlameha ho e nwa. Ke a leboha ka seno seo.

Ha o kena di-shop-ong tsohle monana Afrika Borwa, banga ba di-shop-o tseno peong tsa bona tsa meroho kapa tsa dijalo. Ba sebedisa manyolo ao a nang le di-acid-i tse fapaneng. Manyolo ao ke ona a hodisang moroho eo ka sekgahla se makatsang. Jwale moroho ono o ba kgolo haholo mme o eketsehe manyolo ano a sebediswa beke le beke. Ha o jala moroho kapa cabbage, o ba moholo haholo ka ntho e makatsang. O na le di-pipe tse nosetsang morohong ono.

Tseleng ya hao ha o ntse o tsamaya mono. Sonoblomo eno, batho ba bang ba e sebedisa ho fepa dikgoho kapa diphoofolo tse ding tse jang di sonoblomo tse kang bo pikoko, dikgoho, maeba le tse ding tse ngata. Jwale sonneblom o kgona ho etsa phofo, folouru le tse ding tse ngata ka ona. Mme sonoblomo eno ba e rekisetsa le ba kantle ho Afrika Borwa. Ba etsa kgwebo ka yona e makatsang. E fana ka tjhelete haholoholo ee.

Moahisane ke jetse canola. Hobane e matlafatsa mmele wa motho. Ha o kula, o na le di-high blood-e o na le tswekere mmeleng. Canola o ja yona ho pheha yona. Mme o tla ba hantle mmeleng. Hape sesosa sa hore ke jale canola ke hobane e thusa batho haholo setjhabeng ka ho re, e ba etsetse dikotlo hang. Jwale kopa le jaleng le matlong a lona.

ke tlameha ho e jala mona ntlong kapa polasing ya ka. Ke kgone ho e rekisa ha batsi. mona Afrika Borwa ha ya tuma hore ke itumise tshwanetse ke ye ho di-influencer-a, ke ye marangrang mono tje ka Facebook-u, WhatsApp-o, Twitter, jwalo jwalo. Batho bano ba tsebe ho bapatsa ena ya ka. Ha jwalo ke tla rua, mme batho ba tlo botsa hore ntho eno e tholahala kae. Mme ke ba fe le di-address-e ka botlalo.